Nka ba eletsa ka hore ba leke ho ngodisa di-college-ing tse fanang ka dithuto tsa NCV ha eba ba sena mangolo a materiki. Ka ha e tla be e le batho ba maphathephathe haholo ka mosebetsi wa bona wa mapolasing, ba keke ba kgona ho ya phaposing ya borutelo letsatsi le letsatsi. Ba tlo tlameha ka ho kgetha lebokoso la part time foromong ya ho ingodisa college-ing. Dithuto tsa NCV di tlo ba thusa haholo hobane ba tlo kgona ho tswellisa dithuto tsa bona pele. Mohlala, ka ha e le batho ba sebetsang mosebetsi wa mapolasing ba ka kgona ho ya college-ing e nngwe le engwe e fanang ka dithuto tsa temo, mme ba bala ka dithuto tsena tsa temo hore ba tle ba fumantshwe mangolo a dithuto tsa teng.

Temo ke ntho e ka etswang ke mang le mang ho sa kgathaletsehe hore o moholo kapa o monyane dilemong. Ha o kgathaletsehe hape hore o motho e motona kapa e motshehadi. Bohlokwa ba temo ke hore e tshwere moruo wa naha. Mohlala, batho ba bangata ba sebetsa mapolasing, mesebetsi e fapafapaneng ka hara polasi hore ba kgone ho phedisa malapa a bona. Batho ba kgona ho ja meroho e e matlafatsang mmele le ditholwana. Batho ba baletseng tsa temo boholo ba bona bana le dipolasi tseo e leng tsa bona. Dipolasing tsa bona, ba sebetsana le dintho tse fapafapaneng jwalo ka diphoofolo, le ditholwana le yona meroho.

Dishopong ba bana le meroho letsatsi le letsatsi kapa beke le beke hobane ba sebedisana mmoho le balemi ba meroho kapa yena monga polasi. Mme ba kopana le monga polasi, ba buisane hore ba tla fumana meroho jwang mabenkeleng a bona kapa ba buisana le monga polasi hore ba tla lefella meroho jwang. Mohlomong ba qetella ba nkile qeto ya hore monga polasi o tla tlisa meroho habedi kapa hararo bekeng ka hare ho lebenkele.

Difofane tse nyenyane di ka thusa balimi ka ho fafatsa manyolo, dipeo kapa tjhefu e bolayang dikokonyana dibakeng tse kgolo ka hara polasi le ho boloka nako le disebediswa. Ho sebedisa difofane ho ka fokotsa tlhokahalo ya mosebetsi o mongata ho dumella balimi ho tsepamisa maikutlo a bona mesebetsing e meng e ka thoko ka hara ho polasing. Di kgona ho ho fihla masimong eo eleng hore ho thata ho finyella ho ona ka dikoloi. Hape, difofane tse nyane tse nang le di-camera di ka sebediswa ho beha leihlo bophelong ba dijalo le ho hlokomela dibaka tse hlokang tlhokomelo.

Nka se kgothalletsa ho iqalla le ba lelapa e seng le bahiruwa. Hape ha a ka sebetsa a le mong, qetellong o tlo fihla moo a seng a sa kgone ho tsamaisa ntho e nngwe le nngwe ya projeke a le mong. Ho batla batho ba tlo o sebeletsa ka botshepehi kapa ba tsebang mosebetsi ke bothata bo boholo. O ka fumana hore ka bomadimabe o tlo fumana bahiruwa ba utswang, kapa ba lebalang ho nosetsa dijalo, kapa ba sokolang ho bala dipalo le tse bonolo. Ke ka hoo ke mo eletsang hore a sebetse le ba leloko ha a qala. Hobane hape, bahiruwa tla be ba batla ho lefuwa mokitlane o itseng, o thole hore nako e nngwe projeke ha ya sebetsa hantle.

Ngwanaka ke bona ho le molemo hore o etse course-o ya temo marangrang. Hobane di-college le di-university ha ho bulwa, palo ya batho ba lo ingodisa e ngata haholo. Mme o ka iphumana o sa thola monyetla wa ho thola sebaka sa hore o ithute teng. Marangrang o ka boloka tjhelete le nako ho ingodisa teng, mme marangrang ke monyetla o hantle wa hore bana ba batlang ho bala ba ingodise teng.

Ne ke ikutlwe ke thabile haholo ho bona seo se etsahala hane ba hama lebese le tswang kgomong. Ke rata lebese la kgomo haholo ka hara kofi. Ke la thaba ha ke bona le hangwa, ke tseba hore ke tlo thola le boleng bo hantle.

E nngwe ya dikotsi tsa terekere tseo ke di tsebang ke ya roll-over. Moo o tla thola terekere e hlatsa motho mme e mo hata hodimo e leng kotsi e mpe haholoholo e etsahalang dipolasing. E nngwe ya dikotsi, ke kotsi ya ho sebedisa di-chemical-e kapa tjhefu ya ho bolaya dikokonyana ka tsela e sa lokang hobane e kotsi haholo. E nngwe ya kotsi hape, o ka nna wa lonngwa ke dinoha.

Ke nahana sesosa sena se etsa hore ba lwane, ke taba ya taolo e mpe ya ditjhelete le diqeto tse nkwang ke mokga o mong ntle le puisano kapo tumellano e hlakileng pakeng tsa di-cooperative.

Di-herbicides e leng di bolaya lehola di bohlokwa moo ho nang le mahola a mangata a nang le lehola leo ho leng thata ho le laola. Di-herbicides di fokotsa tlhodisano ya pele ya tshwaetso ya lehola. Kgetha sebolaya lehola o ipapisitse le ditjeho, lehola le teng, mothati wa ho hola ha poone, mofuta wa mobu, sejalo se hlahlamanang le dijalo tse haufi.

Dumela Ntate Raditoro, ke a tshepa hore ntse le phetse hantle. Ke ne ke founa mabapi le terata e seng e se boemong bo botle. Ke bona e se e nyehlile haholo le dipalo tsa teng di se di omme habohloko, mme ha o na le mollo, di ka thola mollo ha bobebe. Ke bona ho hlokahala terata e ntjha le dipalo tsa tshepe kgatheng lena. Ekaba tsena tsohle Ntate Raditoro, di tlo hloka ho lefellwa bokae? Di kentse le matsoho.

Ho thwe mollo o neng o le teng polasing ya Frederick, ke o bakuweng ke e mong wa bakganni ba neng ba feta ka tsela. Ho bonahala a ile a lahlela sikarete ka thoko ho tsela ka fesetere ya koloi a feta. Mme ka ha ho ne ho le moya, mollo o ile wa ipha matla ho fihlela polasi e tjha.

Hore tlala e fokotsehe, mmuso a ka thusa bo rapolasi ka tjheletenyana e itseng hore ba tlatse ditlhokong tsa mapolasi a bona. Hape a ka fana ka dithuto tsa mahala ho batjha le batho ba baholo ka tsa temo, hore batho boholo ba bona ba tle ba be na le tsebo e felletseng ka temo. Hore le kamoso ho seke be haba le ditlhoko dife kapa dife mapolasing kapa rapolasi a ithola a hirile basebetsi ba senang tsebo kapa tjantjello ya polasi.